Ee ee ndi vhona TV ya satellite itshi nea vhuṱanzi ha khwine ha mitambo u fhira dzi apuḽikhesheni sa u ṱalutshedza sa izwi ndi tshi vhona uri tsha khwine ndi u vhona u fhirisa u ṱalutshedziwa uri u kone uvha u kho to vhona nga au maṱo ndi vhona hu zwone zwavhuḓi u fhira u to thetshelesa zwi ufha na muhumbulo wavhuḓi na uri u kone u tshimbila u tshi vhudza vhaṅwe vhathu uri hovha hu kho itea mini u fhirisa uri hupfi ho itea zwithu zwo raliho zwi tshi kho to ambiwa nga muṅwe muthu zwino nṋe ndi vhona TV ya satellite itshi ṋea vhuṱanzi ya khwiṋe ha mitambo u fhirisa dzi apuḽikhesheni dza u ṱalutshedzela.

Ee ndo no vhuya nda ṱangana nazwo musi ndo ya kha maṅwe a mavhengele o rengisa zwiḽiwa hanefha kha vhupo ha mahayani ndo ri ndi tshi kho shumisa Wi-Fi ya hanefho vhengeleni nda ḓiwana i sitshaya phanḓa ndi tshi sedza nda wana hu tshi pfhi ndo swikisa tshikalo tsha data dzine nda tea u dzi shumisa nga ḓuvha sa izwi Wi-Fi heyo i si yanga ndo kona u ṱanganedza uri zwi a itea tshifhingani tshiḓaho ndi ḓo shumisa zwavhuḓi ndi tshi kho tshekana na uri hu na tshikalo tsho vheiwaho nṋe ndo ri u fhedza u shumisa hedzo data dza tshikalo nda takuwa nda ya hayani ndi sa ṱwe ndi tshi kho u lwa na vhaṋe vha shopho ngauri ndi mulayo uri Wi-Fi yavho i guma u shuma kha data dzedzo dzine nṋe nda dzi shumisa.

U ya nga ha nṋe ndi tshifhinga tshoṱhe ndi anzela u sedza uri ndi vhone uri khadi yanga i khoyo ṱoḓa u vusuludzwa lini hu itela uri ndi kone u shumisa tshumelo dza satellite hu si na uri dzi litshe u shuma nga murahu musi ndi songo badela zwino ndi dzulela uri ndi dzule ndo ita kha khadi yanga uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe u tshi fhela i kokodze masheleni a linganaho uyo u ita uri ri kone u shumisa satellite ṅwedzi woṱhe kana u swikela dzi tshi teo vusuludza khadi eyo hu itela uri tshumelo dza satellite dzi shume hu si na uri ndi imiswe nga murahu ha u sa badela masheleni a vhathu.

Ee dzi nyimbo dzi a nṱuṱuwedza dza nthusa na u awela zwino luimbo lune nne nda lufuna ndi lwa makhadzi holu lobvaho hono nwaha lu no pfhi win is a win holo luimbo lu ngita uri ndi kone u zwi pfa uri tshithu tshiṱukuṱuku ndi tea u tshi takalela uri tsho itea zwi si na ndavha uri ndi tshingafhani zwino holo luimbo ndi lwone lune luya mpha maanḓa lwa awedza muhumbuloni lwa ngita uri ndi pfhe ndi u ṱuṱuwedzea kha zwithu zwoṱhe zwine zwavha zwi kho itea vhutshiloni hanga ndi vhona uri ho lwo luimbo ndi lwone lune ṋamusi ndi na mathada ndi thetshelesa lwone ngauri lu ita uri ndi aphurishieithe tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda vha natsho vhutshiloni hanga zwi si na ndavha uri ndi tshingafhani.

Ee ndono ṱangana nazwo musi ndi tshi kho ṱoḓa u shumisa inthanethe nga u ṱavhanya nahone nda vha ndi tshi khou tambula uri ndi kone u wana fhethu hune ha shumisiwa Wi-Fi ya tshitshavha. Hezwi zwithu zwo itea nga ha murahu ndi tshi khou ṱoḓa ushumisa Wi-Fi uri ndi kone u connect na founu yanga ndi kone uri ndi kone u rumela dzi apuḽikhesheni dzine ndi dza ndeme zwi sia zwi tshi kho ita uri ndi ḓi wane ndi tshi kho yo u ṱoḓana na fhethu hune havha na Wi-Fi ya tshitshavha ine nda ḓo kona uri ndi ite hezwi zwithu zwine nda vhona uri zwi vha zwi si zwavhuḓi uri ri ḓi wane ri tshi khou ṱoḓana na fhethu hune ra tea u shumisa internet ya tshitshavha zwo fhethu hune ha vha kule.

Muimbi ane nda mufuna u mu thetshelesa tshifhinga tshoṱhe ndi makhadzi muimbi ane dzina ḽawe ḽa vhukuma upfhi Ndivhudzannyi Raḽivhona. Nyimbo dza hoyu musidzana dzi a ita uri ndi pfhe ndi tshi takala ri a kona u tshina na lushaka ri kho thetshelesa nyimbo dzawe. Luimbo lwawe lune nda lufunesa ndi holu lwa uri win is a win na zwivhuya ndi dzone nyimbo dzine nne ndi a dzi funa dza makhadzi muimbi dzi a nṱuṱuwedza vhutshiloni uri ndi kone u ḓi wana ndi tshi kho hangwa zwoṱhe zwine zwavha zwi kho ndina fhedziha ndi tenda kha uri hoyu muthu mpho yawe o to i fhiwa lune u i shumisa nga kha roṱhe vhane ravha hone ende ndi muthu wavhuḓi a funeaho.

U ya nga nṋe mbekanyamushumo dza nyambedzano kha tshiṱitshi tsha radio tsha tshitshavha tsha hashu ine ya vha Phalaphala fm ndi vhona i tshi ṋea tshikhala tsho eḓanaho kha vhaswa na mihumbulo yavho zwi si na ndavha uri muthu uyo ndi nnyi u bva ngafhi una miṅwaha mingana kana u tshilisa hani. Vha fha vhathu vhoṱhe tshikhala tsho fhambananaho na vhaswa vhoṱhe ro vhala na vho muṱuku vha wana tshikhala tsha uri vha kone u ḓi wana vha tshi kho amba kha radio zwi sina ndavha uri hu kho itea mini vha ya kona uri vha kone u amba mihumbulo yavho vhofhiwa tshifhinga tsho eḓanaho.

Zwovha zwi tshi ḓo khwinisedzela tshenzhemo tshanga tsha u tshimbila nga mabupo. Nga uri u wa ri u hangei fhethu wavha u si na network kana internet ine wa kho tea u i shumisa u davhidzana na vhathu vha hayani u vha vhudza uri wo tshimbila hani kana uri u khou u ṱuwa u khou ya fhethu. Zwine zwa zwi tshi ḓo tou vha zwi tshi kho ita uri tshenzhemo tshanga tshivhe tshavhuḓi sa izwi vhunzhi ha vhathu vha tshi shumisa dzi Wi-Fi dzine dza vha dzo sala hayani zwine zwa sia zwi tshi kho ita uri mini rivha ro lavhelela uri ri ḓo shumisa dzi Wi-Fi dzine dza fhethu hune ra kho ya hone ndi zwithu zwine nda vhona uri zwi tea u khwinisedziwa uri vha kone u vha kone uri vha takadze riṋe vhaṋameli vha vho tshifhinga tshoṱhe.

Ee mbekanyamushumo dza matangwa dzapo dzo nnthusa uri ndi kone u wana nḓivho nga ha dziṅwe mvelele dza Afurika Tshipembe ngauri, ndi ḓi wana ndi kho thetshelesa hoṱhe zwithu zwoṱhe zwine nda kho zwi ṱoda nga tshetsho tshifhinga, zwine nda si zwa ita uri ndi ḓi wane ndi na tshenzhemo tsha vhudi tsha dzi mbekenyamushumo dza Afurika Tshipembe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u guda nga kule zwitshavha zwi zwavhuḓi ende matshudeni a tshi zwi pfesesa ngauri u ḓo wana muthu a tshi kho shuma nga thungo a tshi kho ita zwa u guda nga zwa kule, zwine zwa sia zwi tshi kho uvha zwone zwavhuḓi kha matshudeni oṱhe.

U ya nga ha nṋe, ndi vhona munetshedzi wa mobile network a ne a nṋea ndeme ya khwine ya data hu vha mobile network ya telkom nga uri ndi vhona uri na mitengo yavho i vhe i ya vhuḓi ya data dzine dzi a kona u dzi shume ṅwedzi woṱhe hu si na uri ndi renge dziṅwe kana u engedza dziṅwe.

U ya nga ha nṋe ndi a tevhelela mitambo yapo ya dzitshaka nga maanḓa kha dzi puḽatifomo dza matangwa ngauri, zwi ita uri ndi ḓi wane ndi tshi khou ḓivha nga ha dziṅwe dzi tshaka dzine dza vha hone shangoni na nga nḓila ine vha tshila ngayo ngauri, zwi vha zwo fhambana na zwine riṋe Afurika Tshipembe ra tshilisa zwone.

U ya nga ha nṋe ndi vhona netshedzo ine ndi ngafha network huvha Vodacom ngauri nethiweke yavho na data dzavho zwi a fhela tshifhinga tshisa thu swika, u a kona uri u renge data dzine dzavha dzi kho tea u fhedza ṅwedzi dzavha dzi si tsha fhedza ṅwedzi.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou renga data nga masheleni a paḓaho mpimo musi ndi tshi kho renga data dzine dzi a kona u fhedza kana hupfi dzi a kona u fhedza maḓuvha a thirty, zwe nda sala ndi tshi kho ḓi wana ndi tshi kho renga data dzine dza khou ita two hundred and fifty dzine dzo fhedzisela dzi songo tsha fhedza ṅwedzi sa zwe hapfi dzi a fhedza ṅwedzi. Zwino ndi vhona masheleni a tshi vha hu masheleni maṱuku for data dzine dza ḓo dovha hafhu dza ṱavhanya dza fhela.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi kho guda zwiswa kha mashango o fhambananaho musi ndi tshi kho vhona dzi mbekanyamushumo dza ḽo, zwe zwa sala zwi tshi kho ita uri ndi sale ndi na tshenzhemo tshavhuḓi ndi tshi ḓivha na uri hu kho itea mini kha maṅwe mashango.

Nṋe a thi ḓivhi dzi app dzo phaḓaho dzine dza shumisa luambo lwa Tshivenḓa, website nayo a thi iḓivhi, na puḽatifomo nadzo athi dzi ḓivhi, fhedzi kha epe ndi ḓivha bivhili ya Tshivenḓa ndi ine ndi a kona u wana i tshi kho shumisa luambo lwa hashu.

Nṋe ndi tshi sedza nga tshenzhemo tshanga, ndi vhona hu sina data dzine dzo no ḓadzaho zwine zwo shandukisa zwo shanduka miṅwaha yo fhelelaho ngauri data dzi kha ḓivha zwine dza vha hone nga nnḓa ha uri dza zwino dzi khou ḓura.

Mitambo ine nda i funa, ndi funa mitambo ya zwa dzi olimpiki, ndi zwi funesa nga maanḓa ngauri ndi a kona u vhona zwithu zwinzhi zwo fhambananaho ende ndi vhona zwi zwa ndeme uri ndi kone u vhona uri kha maṅwe mashango hu kho itea mini.

U ya nga ha nṋe, Wi-Fi ine nṋe nda i shumisa ndi Wi-Fi ine muḓagasi na musi hu sina ndi a kona uri ndi shumise Wi-Fi hu si na zwikhakhisi zwine zwa kho itea nga nnḓa ha musi arali hu tshi ḓo vha hu sina network kha heyo Wi-Fi ndi hone hune ndi a balelwa u i shumisa, mara tshipirioni tshanga ndi vhona tshi tsha vhudi nga Wi-Fi i sa ṱoḓi muḓagasi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri mvelele yavho i vha yo i imelelwa zwavhuḓi kha tshumelo dza matangwa dzine vha dzi shumisa, nga uri ndi a kona uri ndi kone u pfesesa uri kha mvelele eyo hu kho itea mini, nahone ndi a kona uri ndi kone u ḓivha zwinzhi nga ha dzi mvelele idzo.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri azwi na ndavha uri muthu u khou kona u badela data dza vhugai, ndi believe kha uri muthu u tea u badela zwithu zwine a kona u zwi swikelela ende ahuna mutheo une muthu a tea u tou badela wone.

Uya nga ha nṋe athi ḓivhi na zwa uri ndi nga ṋanga zwifhio ngauri, athi ḓivhi na zwa uri data dzi vha dzi tshi kho ita vhugai kha maṅwe mashango fhedziha ndi nga funa u nyaga dzine a dzi ḓuresi hu itela uri ndi kone u vha ndi khou davhidzana na vhathu vho salaho hayani.

Uya nga ha nṋe athi athu ḓi wana ndi tshi kho zwi shumisa, nahone athi athu vhuya nda pfha hu tshipfhi huna tshithu tsho no pfhi theḽemedisini sa izwi ndi tshi ri ndi tshi kho vhaisala nda tou ya vhuongeloni kana kiḽiniki ndi songo thoma nda davhidzana na dokotela kana a zama u nṱhaṱhuvha nga founu.

Uya nga nṋe athi vhoni zwi tshi nga thusa, ngauri muthu aya zwibadela kana dzikiḽiniki u tea u tshekhiwa dzi temperature nadzi high blood pressure zwine zwi ngasi konadzeye arali muthu a tshi kho shumisa founu kana ṱhingothendeleki kana khomphutha.

Uya nga nṋe ndi vhona uri ndi nga si ḓi wane ndi tshi kho zwi shumisa sa izwi ndi tshi vhona zwi tshivha zwi tshi kho vhea vhutshilo hanga khomboni. Sa izwi dokotela a si nga koni u tsheka ene muṋe nṋe muṋe ndi tshi ḓo tovha ndi tshi kho ḓi ṱhaṱhuvha zwine zwa sala zwi si tshavha zwo tsireledzea kha mutakalo wanga, ngauri muthu oya kiḽiniki kana zwibadela u tea uto tshekhiwa nga mitshini ya hone uri a kone u ḓivha uri na temperature yawe i khou itisa hani. Nṋe ndo rali ndi nga si kone u ḓivha uri temperature yanga ikho itisa hani nahone bp yanga ikho itisa hani sa izwi ndi songo zwi dzhenela tshikolo.

Nṋe ndi vhona hezwi zwithu zwi sina advantage na nthihi, ngauri mahayani vhathu vhanzhi a vha ḓivhi na zwa uri muthu a tshi kho pfha zwifhio uvha a kho pfha zwifhio huvha hu kho itea mini kha ene muṋe ende a thi vhoni uri zwi nga kona u konadzea uri a kone u shumisa theḽemedisini.

Sa izwi zwi tshi ḓovha hu zwithu zwiswa, ndi vhona uri vhathu vha tea u tshimbila nga vhupo vhuṅwe na vhuṅwe vha tshi kho gudisa vhathu uri vha tea uto zwi itisa hani nahone vha vha ṱalutshedza na uri vhathu vha tea u dzula vhana tshithu tsha uḓi tsheka dzi temperature hu itela uri zwi kone u leludzela na dokotela ane a ḓovha a khou thusa nga theḽemedisini ngauri zwa sa ralo zwi ngasi konadzeye uri zwi vhe hone.

Uya nga ha nṋe ndi vhona muzika une nda u funa u muzika wau tshina une wa vhidzwa upfhi afro pop, kana house ngauri ndi wone muzika une wo ri alusaho roṱhe hafha shangoni zwino roṱhe ri ri kone u pfhesesa khwiṋe.

Tshine nṋe nda shumisesa tshone ndi yutshubu, sa izwi usa tei u badela masheleni uri u kone u shumisa kana u thetshelesa muzika.

Zwo shandukaho ndi uri ndi a kona u thetshelesa muzika une nda khou ṱoḓa nga tshetsho tshifhinga, ndi songo thoma nda u downloader kana nda u vhea kha founu yanga, u fana na zwino so ndi mbo ḓi to uya nda thetshelesa kha yutshubu ndi songo thoma nda to downloader.

Nṋe zwine nda ita zwone ndi funa u thetshelesa muzika fhedzi, athi takaleli u vhona vidio ya muzika ngauri athi vhoni zwi zwa ndeme u vhona tshithu tshine u nga kona u tshi thetshelesa.

Muzika une nṋe nda u takalelesa kana une nda u pfhesa ndi muzika wa rnb ngauri ndi wone une nda vhona uri uya tsitsa muyawanga zwoṱhe zwa vha zwo zwoluga.

Uya nga ha nṋe athi vhoni ndi tshi nga kona u ṱalutshedza heyo mbudziso ngauri athi muthu wau vhona tv ndi ato fhedza na miṅwaha ndi sa vhoni tv.

Nṋe ndi vhona uri dzi puḽatifomo dzine muthu a tea u thoma u dzi shumisa musi a tshi kho nyaga u thoma u ita zwa muzika ndi u shumisa social media ngauri ndi hone vhathu hune vha vhesa hone haano maḓuvha.

Epu ine nṋe nda i shumisa tshifhinga tshoṱhe ndi TikTok, WhatsApp, na Facebook ndi hone hune ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano nahone ua kona u wana zwoṱhe zwine wa kho zwi ṱoda nga tshetsho tshifhinga.